Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore go nne thata le go tura go batla ditiro. Go fitlhelela di-course tsa mo inthanete tsa go tokafatsa bokgoni le go nna o golagane le ba bangwe go bona ditšhono tsa tiro.

Nna ke dirisa data ya Telkom e e leng gore e tsaya malatsi a lesome le bone. Ke di-gigabyte di le tharo tsa motshegare le di-gigabyte di le tharo tsa bosigo. Ke tlhophile yone ka gonne e botoka mo go tse dingwe ka tlhwatlhwa.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng e ka nna diranta di le lekgolo some a matlhano mme ke e dirisitse lebaka le ka nna malatsi a le some a mabedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela dintlha tse di latelang, tlhwatlhwa ya data le gore e tla go tsaya malatsi a le makae gore o e dirise le network-e gore a e a tshwara mo lefelong le o nnang mo go lone.

Data ya di-gigabyte di ka nna lekgolo ke yone e ka intumedisang ebile nka e dirisa kgwedi yotlhe. Nka rata gore e tsene ka letsatsi la masome a mabedi le botlhano.

Technology ya five G e tla fetola tiriso ya tshedimosetso e e senang mogala ka lebelo le le bofefo tota le bokgoni jo bogolo jwa mafaratlhatlha. Madirelo a a tla tswelwang thata ke madirelo a thuto le a temothuo.

Tshedimosetso ya cellular phone-u e dira ka go dirisa ditiriso tsa founu ya gago tse di kgonang go dirisa internet le network ya cell towers go fitlhelela inthanete kwa ntle ga mogala ka makhubu a radio.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako, ke gore fela ke reke e nngwe fa e le gore ke na le tšhelete. Fa ke sena tšhelete nka ya kwa mafelong a eleng gore a fana ka Wi-Fi ya mahala. Gore nka dirang go netefatsa gore data ya ka e bolokegile, fa ke sa dirise cellular phone-u ya ka ke gore ke time data gore e seke ya jega, ke seke ka lebelela YouTube ka le yone e fetsa data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data go na le gore ke reke mowa ebe ke o fetolela kwa data-eng ka gonne go ya ka nna go sesolo fa ke reka data. Malatsi a mangwe ke a be ke kolota jaanong fa nka reka mowa ke re ke tla o fetolela ko data-eng, network-e e feleletsa e itseetse tšhelete kana madi a ke ba kolotang one ebe ke sa kgone go reka data. Jaanong fa ke ya ko lebetleleng ke reka data ka gore yone ba ka se kgone go e tsaya.

Go abelana ka data mo Telkom ke tla dailer star one eighty hash, ebe ke tlhopa nomoro ya boraro, ebe ke tlhopa go romela data, ebe ke tsenya dinomoro tsa cell phone-u ya Telkom ya moamogedi, ebe ke tlhopa selekanyo sa data e ke batlang go e romela, ebe ke netefatsa mme e tla goroga.

Dithulaganyo tsa data di ka nna tsa tswelela go neelana ka dikgwetlho tse di lekanyeditsweng le tse di sa lekanyediwang. Diphetogo mo ditlhwatlhweng tsa data ya mogala di tla ama badirisi thata ka go oketsa ditshenyegelo tsa ditirelo tsa botlhokwa tsa dijithale mme seno se tla dira gore go seka ga nna le phitlhelelo ya tshedimosetso kana data segolosegolo mo badirising ba lotseno lo lo kwa tlase, mme seno se ka nna sa kgoreletsa go nna le seabe mo ikonoming ya dijithale.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne ba kgona go tsena mo mafaratlhatlheng fa ba batla thuso ka tsa sekolo, go tshwana le bo-assignment.